Isitimela sihamba indlela ende kakhulu, asifani nothekisi futhi sihamba iy'teshi eziningi zithathe abantu abaningi kakhulu.

Usebenzisa ibhasi kungoba ibhasi lihamba lima ngesiteshi ngesiteshi, uma siqeda lezositeshi, liyahamba alibheki emuva. Ithekisi lihamba yonke indawo, lapho elihamba khona noma umuntu ephaseji am'misa uzojika, ahambe olanda lowo muntu and isikhathi siyahamba.

Kahle kakhulu, kungayishintsha kahle kakhulu. Kungoba njalo ngizoba umuntu ofika ngesikhathi emsebenzini, futhi lokho into edingekayo.

bhuti, sonke la size ngemali siyathenga, akekho ozothatha mahhala. Besicela uhloniphe ilayini, ubuyele emuva lapho igcina khona. Sonke la size ngento eyodwa, sicela sihloniphane.

sebenzisa u-Uber lapho ngathola nginenkinga yokuthi bengiya ku-function. Lapho kulo mcimbi loyo bekudingeka ngifike ngo-eight, kwatholakala ukuthi u-driver we-Uber ubanenkinga yevili, wayebese isikhathi siyamshaya. Ngatholakala sengifika isikhathi sesingishayile ngenxa yokuthi uthe angasakhona. Akumele ukuthi azame omunye futhi.

Yebo, ngicabanga kumele balandele lesisibonelo sabo. Kuyasiza kakhulu, ikakhulukazi abantu abaney'moto bayazi ukuba noma batholana nenkinga, umshwalense uzokhona ukwenzanjani, ukubaphindisela bathole enye futhi.

Kumele uphathe ingubo yokumboza, ulungise ukudla okwanele, amanzi kanye nocingo olugcwele olufakiwe kushaji.

Ukuhamba ngebhasi ukuya izwe akuyona umbono omuhle ngoba utholakala uhamba amalanga amaningi futhi isitulo, ukuhlala, ayikho into ebuhlungu njengokuhlala ubusuku bonke, awunayo indawo yokulala, umzimba ungagula.

Khona engimaziyo, bathatha imoto yomsebenzi bahamba nayo, yena bamshaya, bamshiya andendezelekile lapha emgwaceni.

kungoba isitimela si-cheap futhi siyashesha ukufika uma ngabe ungahambi indlela ende. Lokhu kungabalimaza kakhulu.

Cabanga sidalwe abosomatekisi ukuba ngoba abantu basebenzisa kakhulu amabhasi abasekhweli amatekisi.

Ukuthi ngizwane naye ngoba besehambisa isikhathi kanye nendlela ngoba singezwa ukuba yinde futhi angeke uhambe indlela ende, indlela ende ungakhulumanga. Lapho uyakhona ukwenza abangani, uxoxe ngohambo lwenu.

Imigodi ihluke ngokuba enye ezindawo uyithola seyigubheke kakhulu enye indawo ayigubhekanga kudlulela. Uyakhona ukuthi imoto indlule kodwa khona le ukuthi akusadluleki.

Ngasebenzisa ibhasi ukusuka eGoli ngiye eMpumalanga. Bekuwuhambo olude . Kubuhlungu ukuhlala isikhathi eside esitulwini into engingazwani nayo. Kodwa-ke kwaba yinto enhle kuhlupha ngokuhlala ngoba ngagqina sengibanjwe yi-cramp.

Sawubona, sawubona baba u-driver bengicela ukubuza ukuba ngingayitholaphi itekisi eya elokhunja. Bengicela ungibonise futhi ekahle baba ngiyacela, angiyazi. Ngiyacala ukufika kule ndawo.

ngaluthatha ukusuka eMpumalanga ngiya e-Mossel Bay, e-Western Cape. Belulude kakhulu, ngalihambisa ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wami ne-laptop-u, ikhompyutha, kanye futhi ngenza nabangani apho ebhasini apho besiqoqa khona ukuhambisa isikhathi.